Ke motho ya ratang mekete ya setso haholo ebile ke rata ho tsamaya haholo. Empa ha e mengata haholo mekete ena ya setso re re tsamaye haholo ka kgwedi yane ya September ho ya meketeng ya setso. Moo meketeng ya setso re tla be re ile, ebile ho na le batho ba hlodisanang ka dintho tse kang mokgibo, ho tantsha le ho etsa di-porter le tse ding. Hangata rona re dula re tsamaya motseng wa rona, re ya Basotho Cultural Village moo e leng hore re lo kopana le morena wa Basotho moo. Ebile ho tla be ho na le dijo tsa Basotho ho le monate e le mmino ebile ho na le tlhodisano ya setso. Ho tla be ho na le di-drama, ho na le di-dance. Ho bapalwa ebile e le ntho tse ngata tse sa feleng. Ka hoo, ho monate meketeng ya ya setso.

Ho ya ka nna, batho ba reka dijo haholo di-takeaways hobane ke dijo tse leng hore ha ba di tlwaela. Batho ha ba ka reka dijo mabenkeleng a rekisang dijo tsa setso, e tla be e le hore o ja dijo tse leng hore o ntse o di tlwaetse. Mohlala, ho ya lebenkeleng la tse rekisang dijo tsa setso. O tla be o lo reka papa ka moroho, empa papa ka moroho e le hore o e jele hae. Empa ha o ya di mabenkeleng a di-takeaways, o tla be o ya e le hore o lo ja burger. Burger o tla be o sa e ja hae, empa o tla be o lo e ja mabenkeleng a di-takeaways. Ka hoo, batho ba bangata ba ja dijo tsa setso hae malapeng a bona. Jwale ha ba re ba intsha, ba tla be ba intshetsa mabenkeleng a di-takeaways hobane ha ba batle ho phetha seo ba se jeleng hae.

Baholo ba rona ba ne ba beha melao eo kapa ba ne ba fetisa melao eo ho rona hobane ba ne ba tseba ditlamorao tsa dintho tseo ba re bolellang tsona. Mohlala, baholo ha ba ne ba re motho wa mme kapa banana ha ba je hlooho ya kgomo. Ba ne ba tseba hore hlooho ya kgomo e ka etsang mmeleng wa motho wa mme ha ka e ja. Ba ne ba re bomme kapa batho ba banana ba skebe ba ja mahe. Mahe ke mahe a a hodisa mme le ditho tsa hae ka tsela e leng hore mmele wa hae ha wa ha wa tlameha ho hola ka teng. Mahe a etsa banana ba be le ditakatso tsa thobalano. Ka hoo, baholo ba ne ba re banana ba se ke be ba ja mahe, hobane ba ne ba tseba ya hore ngwanana ha ka ja mahe, a tlo etsa ntho e itseng mmeleng wa ngwanana. Ebe ngwanana ha sa batla ho utlwa baholo o se a ba le ditakatso.

Mapheko ao a sitisitse ntshetsongpele ya bophelo hobane ntho tse itseng ha ke di tsebe. Haebeng mapheko ao, a ne a sa thijwa kapa ana a sa haelwa lesaka, nkabe ke tseba dintho tse itseng. Hobane ntho tseo di tsejwa ke baholo ba rona, mme baholo ba rona le bona ba hola, ebe ha ba sa leyo lefatsheng. Ebe tsebo le bohlale bo ha re sa bo thola, le rona, re bo fetisetse pele. Ka hoo mapheko a sitisitse ntshetsopele bophelong hobane tse ding tsa dintho ha ke di tsebe. Ke etsa ke sena tsebo ya tsona. Hathe ha ne ke di tseba nka be ke etsa dintho ka bohlale, ka tsebo le ka boqhetseke. Ho baleha ditlamorao tse sa lokang, ka hoo, mapheko a puo a re thibile dinthong tse ngata.

Ee, ke ntse ke le mafolofolo haholo a ho etsa mokgibo. Mokgibo ke motjeko o mong o e kgethileng. Mo mokgibo ke motjeko o leng hore o sebedisa mahetla, hwa tsitsinya hwa isa pele le morao, ho kgiba le mangwele a hao ho tjeka. Mokgibo ke mokgibo ka pina. Pina tsena di ne di entswe ke bo mme ba kgale e le dipina feela, empa e se dipina fela tse tse senang moelelo. Ne le dipina tse eletsang batho ba bomme kapa banana. E tla be le dipina tse buang ka manyalo. Tla be le dipina tsa ho itshwara hantle. E tla be e le dipina tse hahang batho ba bo mme. Molaetsa wa pina o no tla utlwa le wena ha o kgiba hore ke molaetsa o utlwahalang, ebile o bang le le nthonyana bophelong ba mme. Batho ba bangata ba ne ba eletswa ka dipina mehleng ya kgale.